Izitshalo noma izithelo ezingaba nazo izintuthwane kungaba yiwo ama-rose, kube yiwo futhi ama-moneymaker, kube nawo nawo nazo izitshalo elukuthi zingaba green ngoba iy'ntuthwane ziyathanda ukuhlala lapho kune-chlorophyll khona, and futhi nalapho ezizomunca khona especially kuma-roses kunalapho ezizomunca khona.

Ngakithi sikwazi ukutshala yona imifino, sikwazi ukutshala nezithelo, siyakwazi ukutshala amapentshisi, siyakwazi ukutshala ama-avocado, siyakwazi ukutshala ithanga, siyakwazi ukutshala i-pumpkin squash-i, siyakwazi ukutshala ubhontshisi i-roll ehlukahlukene, i-cape spinashi, siyakwazi ukutshala ikhabishi.

Kuyasiza ukufaka ukudla ethinini yingoba kuyakwazi ukuphrizeva ukudla for isikhathi eside. Uyakwazi ukuhlala naloko kudla loko for unyaka which is i-one year ukuya to two years ukuya onyakeni wesibili, ukuze sikwazi ukuthi sikudle loko kudla kungabolanga.

Kubalulekile ukuthi njengomuntu ukwazi ukuzitshalela ukudla kwakho ngoba ukudla kuyakhuphuka mihla namalanga, kodwa umholo wuwo ongakhuphuki, ngakho umuntu akazitshalele lokho ajwayele ukukudla, uma ngabe ujwayele ukudla ikhabishi akazitshalela iklabishi uma ngabe umuntu ujwayele ukudla umrokho akadle umrokho, kanjalo kanjalo zonke lezithelo, siyakwazi ukuzitshala emajaridini.

Ngingathenga iy'nkukhu ngingathenga ngisho nazo izimvu noma izimbuzi ngibuye ngithenge nazo iy'nkomo ngithenge iy'thelo lezi bay'tshalile ngoba ikhona ingadi engasekhaya lapho ukuthi kuthengiswe ama-organic organic product.

Ingubo yokulungisa isikhumba ikhona, kodwa-ke abantu mabangabulali izilwane ngenxa yokuthi bafuna isikhumba. Kodwa-ke isikhumba sona sinakekeleka uma ngabe singangeni kakhulu emanzini, singagxili kakhulu emanzini. Yebo isikhumba sangempela, kodwa-ke masingangeni kakhulu emanzini, ukuze singadleki, sidleke sishwabane sibuye sesivithika bese kuba into evithikile.

Kuyangithokozisa lokhu ngoba ngiyakwazi ukubona ukuthi imisebenzi yami iyakuphi. Kepha-ke akukho lula ukuthi ukhulise izitshalo ngisho nezithelo uma ungekho eduze kwazo ngoba zidinga ukunakekelwa, zidinga amanzi, zidinga ukuthi zisuswe izinto ezingamelanga ukuthi zihlale kuzo ukuze kungabi ney'ntuthwane nezinto ey'ncinzayo noma iy'mbovane lezi ezidla zona ley'thelo lezi, ukuze zikwazi ukukhula kahle zibe nama-nutrients.

Kunomthelela kakhulu ukuthi abantu badlalele emanzini ngoba kuba kuba ne-water pollution and uma kuba ne-water pollution awakwazi ukusetshenziswa lawo manzi lawa. Nanoma kuthiwa ayaklinwa ngama-chemicals awakwazi ukusetshenziswa. Another thing is that akhosta lawo manzi lawa ayenza uma baloku badlalele kulawo manzi la evaporation doesn't normally happen because they're disturbing the process.

Uboya budlala enkulu indima uma kuza endwangini ney'mpahleni zabathengi, ngoba uboya buyenza indwangu ibe yinhle futhi abathengi abaningi bayakuthanda .

Izinjongo zami ezinkulu zesizini ukuthi ngikhulise umbila i-avocado ne-aphula namawolenji njengoba sekuyisikhathi sakhona manje sengisho nawo ulamuli, ulemoni.

Utamatisi u-anyanisi yiyo ifishi namaqanda aseyafakwa ethinini ama-Pringles kuningi okungafakwa emathinini, ngisho nawo ubhontshisi u-betroot.

Kuyasiza ukuthi abe khona ama-hydroponics ngoba siyakwazi ukusaphotha ama-local abalimi laba elukuthi baseduze na.

Inzuzo enkulu yokuphuza i-organic wayini ukuthi ama-benefits wakhona uzozizwa ukahle emzimbeni nenhliziyo yakho.

Ukwesekela abalimi bangaphandle kuyawukhulisa umnotho wethu, ngoba nathi bayakwazi ukwesekela ukuthi balethe ama-exchange thina sibanikeza okuthize nabo bakunikeze .

Ziningi ngokuhlukahlukana kwazo, kodwa okubalulekile ukuthi akumelanga ukuthi isikhumba sihlale kakhulu emanzini okubalulekile ukuthi kumele sihlale sipholishiwa isikhumba noma yini insika yesikhumba kumele .

Inkomo uma izala kuphuma ikhanda kuqala kubuye kuphume iy'nyawo. Zona ziphuma kabuhlungu, kodwa ziyaphuma.

Indlela umlimi angathola ngayo amanzi noma mhlampe indlela angawonga ngayo amanzi ukuthi okokuqala akoleke amanzi wemvula. Yebo, wona angeke uze anelwe, kodwa-ke uma ngabe uwafake emadramini noma emabhakedeni, amanzi ahlale agcinekile, ngisho nasey'gubhini sonke isigubhu kumele sisebenzise ukuthi sigcine amanzi. Okunye okwesibili ukuthi umlimi lona athole i-JoJo tank, itangi leli lokufaka amanzi. Lelo tangi lelo athole elikhulu elukuthi lizogcina amanzi ukuze likwazi ukugcina amanzi mhlampe for amalanga adlula u-thirty days. Ingani ngisho kanjalo? Ngoba phela uma ngabe umuntu enethangi, uyakwazi ukuthi uwagcine amanzi and amanzi ngoba engamosheki, uzokwazi ukuthi amanzi uma engekho akwazi ukuthi awasebenzise, azwise iy'thelo zakhe amanzi ukuze nazo zikwazi ukukhula futhi zibe nomcolo futhi zibe nomsoco, futhi .

Yebo, abantu bayakwazi ukubaluleka ukuqhikiza kokudla ngoba ngisho kanje ngoba abantu bayakwazi ukubaluleka kokuthi kube nabalimi, and futhi abalimi bakwazi ukuthi babe nezinto ezifanele ezokuthi zikwazi ukondla zona lezi zinto lezi ekumele ukuthi zisiphe ukudla ekugcineni. Lokho ngikusho ngani? Abantu bavame ukuphatheka kabe uma ngabi imvula inganethi. Kungani? Ingoba becabanga ukuthi kuyothatha kangakanani ukuthi imvula ize inethe ukuze bazokwazi ukuthi imvula ine and futhi imvula ikwazi ukuthi inisele sikwazi ukuvuna iy'tshalo ney'lwane lezi zikwazi ukuphuza amanzi ukuze nathi sikwazi ukondleka nakusasa ngoba kubalulekile nakwi-economy yethu.

Ekhaya, ngingabatshela ngokukhathazeka kwami ngenxa yokuthi angeke ngikwazi ukuwondla wona umndeni nokuthi ngondle neminye imindeni ngoba phela kusuke kungawondlwa imina kuphela kodwa nalaba abasondelene nani. Ngakho-ke lokho kungangiphatha kabi ngoba phela iy'nambuzane uma sezidlala laphayana kusho ukuthi thina angeke sisakwazi ukukha and futhi uma ngabe imvula-ke manje ingasani ivesane-ke manje iy'tshalo lezi zingasavuni nazo iy'lwane lezi zingasakwazi nokuthola ukudla okufanele ukuthi kukudle. Yingakho-ke ngizodumala kakhulu ngoba ngizobe ngisuke ngisebenze kakhulu ngisebenza kanzima, nangokuy'khandla nangokuy'misela, bese-ke kugcine sekwenzakala into efana nalela. Ngakho-ke angeke ngize ngifise ukuthi omunye umlimi naye adlule kule nto efana naleyo ngoba akusiyo into enhle.